Khonani yanga, nda mu ḓivhadza uri a thina miṅwenda kana misisi. Fhedzi ndi ḓo ita nga nḓila dzoṱhe u humbela kha vhadzulatsini, kha vhadzulatsini. Uri vha nga mpha miṅwenda kana tshiambaro tshiṅwe na tshiṅwe, tsho rengiwaho nga misisi kana miṅwenda ya sialala. Tshine tsha nga ndingana uri ndi kone u ḓa, ndi mu mu vhone nga mutshatoni wawe. Fhedzi arali nda sa wana ndi ḓo dovha nda ita pulane ya uri, ndi koneha u renga tshiambaro tshiṅwe na tshiṅwe. Arali zwi tshi ngavha malungu kana maḽungu a nga vha o luga naa. Nda mudzisa uri zwi nga luga naa, arali nda nga ambara malungu. U itela uri ndi kone u athenda munyanya uyo.

Vha tshinnani hungavha tsinda kana dzi hembe. Tsinda dzi vha dzo shumisiwa nga lukanda lwa zwifuwom, zwo ri siaho. Dzi hembe i dzi dzi shumiswa hu, dzi ambariwa nga vhanna vhatshinnani hu vha ho shumisiwa miṅwenda. Miṅwenda na dzi hemmbe dze dzi dza tshizwino, dzi re na dzi gunubu dzo yaho nga u fhambanana.

U bva ṱhohoni hu vha hu khou pfi muthu a ambare miṅwenda. I zwi zwi nga vha ubva ṱhohoni, u bva kha malungu, u ambara malungu dzi tsi dzi, malungu zwanḓani, mukuloni. U ambara miṅwenda yo fhelelaho, u ḓi thivha hoṱhe, na zwienda zwa hone zwo rungiwaho nga malungu. I zwi zwi vha u pfi hu vha hu khou amba upfi muthu a ambare nga sialala. U ambare zwi miṅwenda hoṱhe muvhilini.

Munna u ṱaluswa, vhu vhuponi ha hashu, muthu wa munna u ṱaluswa nge a ambara marukhu malapfu. A fara ṱhonga yawe, a ambara tshikipa kana hemmbe. A ambara na miṅwadzi kana khephe, zwine zwa muṱalusa uri na ngoho uyu ndi muthu wa tshinnani.

Ho ha uri vhathu vha ambare. Vhundeme ha vha ambare malungu a sialala kana malinga, ndi a uri vha wane ṱhonifho. Vha ḓi, vha ḓi vhonadze uri na ngoho vhone vha wela kha sialala ḽifhio. I zwi zwi vha engedzela ṱhonifho tshitshavhani, na u ṱuṱuwedza vhaṅwe uri vha kone u ambara i zwo, vha ḓivhe sialala ḽa havho.

Muthu u ya nga ha tshivenḓa tshine nda tshi ḓivha, muthu o maliwaho u tea u ambara zwikete zwilapfu kana dzi rokho dzi lapfu. Dzi rokho dzi sa paṱi, dzi rokho dzo leluwaho, dzine a ḓo kona u tshimbila tshimbila nga khadzo. U tea u vhofha dugu ṱhohoni, u tea u sumbedza ṱhonifho nga kha zwiambaro zwine a zwiambara.

Nga nḓila heyo. Ee, ndi vhona u nga ku ambarele kwa muthu wa tshifumakadzi, ku ṱalusa nga nḓila ine aḓi fara ngayo. Arali u mufumakadzi a funaho zwithu zwipfufhi, zwiambaro zwipfufhi kana zwilapfu. I zwi zwi rifha character yau, zwi rifha zwi rifha judgement riṋe sa vhathu, uri ri kone u ḓivha uri iwe naa u muthu wa hani, naa iwe u nga u muthu u mufumakadzi wa hani, nga kha u sedza zwiambaro fhedzi.

Ee, nṋe ndi vhona unga miṅwaha mivhala ya miṅwenda kha zwiambaro zwa vhafumakadzi zwa sialala, huna zwine ya amba yone. Ndi vhona unga muvhala wa green u amba muthu a takalelaho vhathu. Muvhala wa black ngeno nga tsumbo, ndi vhona u nga u amba uri muthu ha takaleli u diniwa, ngeno muvhala wa red ndi tshi vhona u nga u amba muthu, a re na lufuno. Zwino ndi khou tendelana na uri mivhala ya miṅwenda kha zwiambaro zwa vhafumakadzi i na zwine ya amba zwone.

Ee, nṋe ndi vhona unga nyambaro ya tse, ya sheḓo, i na zwine ya amba kha vhasidzana. I vha i khou amba uri sa musidzana ndi na ṱhonifho, sa musidzana ndi a ḓi funa, sa musidzana ndi a takalela sialala ḽa hashu, sa musidzana ndi a ḓi ṱhonifha nṋe muṋe. Sa musidzana ndi khou takalela ṱhonifho kana vhusidzana hanga vhune nda vha naho.

Hai, kha musalauno ndi vhona unga kuambarele kwa muthu a a kuna zwine zwa amba zwone. Nga uri vhunzhi ha vhathu vha vha vha khou tou ambara zwiambaro, nga u vhona muṅwe o tshi ambara, vha tshi takalela. Hezwi zwi vha zwi khou ita uri hu si, ri si kone u ḓivha uri kuambarele u kwo, ku na zwine zwa amba zwone.

Hai, nṋe ndi vhona ku ambarele kwa zwino zwi kusina uri, kuambarele kwa zwino zwa zwiambaro zwi no sia zwipiḓa zwa muvhili zwi ngaho maḓamu nnḓa, na mikombo nnḓa. A si zwavhuḓi, a si zwavhuḓi nga uri u vha thagethe kha mavemu, kana kha vhathu vhane vha vhidziwa dzi pedophiles. Vhane vha ḓo, vha nga u tshipa nga nṱhani ho uri vha khou vhona, wo sia muvhili nnḓa. Vhunzhi ha vhathu vha vha u dzhia sa muthu ane wa khou rengisa uyu muvhili nga masheleni.

Vhathu a vha musumbedzi ṱhonifho muthu o ambaraho zwiambaro zwi siaho muvhili nnḓa. Vha ya musema, vha ya musea, ndi vhona nga uri vha vha vha khou vhona uri ha na ṱhonifho kha ene muṋe. Ngeno muthu a tshi vha o ambara zwiambaro nga uri o vhona nnyi o zwiambara. Nahone a tshi khou tevhelela dzi trend dzine dza vha hone, fhedziha zwi vha zwi si zwavhuḓi uri ri si mufare zwavhuḓi nga nṱhani ha zwiambaro zwe a zwi ambara. Zwiambaro zwa muthu zwe zwi a zwi ambara, a zwi koni u describe zwine muthu avha nga nḓila yavho.

Sa sa mubebi ndi vhona unga ndi nga mu ṱalutshedza vhunzhi. Kha zwine zwa itea kha vhana vhane vha vha vho ambara zwiambaro zwo sia muvhili nnḓa. Ndi nga mugudisa vhunzhi nga ha vhutshilo uri a songo tamela zwithu ngehe muṅwe a vhona o zwiambara. Nga uri a nga si ḓivhe uri oyo muthu u ṱangana na mini musi o ambara e zwo zwiambaro.

Zwine nṋe nda zwi takalela ndi dzi rokho ndapfu, zwikete zwilapfu, zwikipa zwa zwanḓa zwilapfu. I zwi ndi vha ndi khou zwi funa nga uri zwi vha zwo thivha lukanda lwanga, a thi muthu a funaho u sia lukanda nnḓa. Zwi zwine zwa to vhesa mbiluni ya, mivhala ine ya to vhesa tsini na mbiluni yanga. Ndi muvhala wa ṱaṱa wa lutombo, na muvhala une wa vhidziwa upfi pink, hoyu ndi muvhala na muvhala wa red nga uri ndi muvhala wa lufuno. U sumbedzeho lufuno, luvhala lwa lutombo ndi wone u sumbedzwaho nga nḓila ine makole a dzula a ngayo. Ngeno muvhala wa ṱaṱa, u tshivha u khala ya ya, u muvhala wa ḓuvha u sumbedzaho u takala.

Sialala i lavhelela uri vhathu vha ambare nga vhudele, vha ḓi ṱhogomele, vha songo sia lukanda nnḓa, arali vha khou ambara sialala. Nga nnḓa ha musi kharali vha khou ambara tsinda kana sheḓo. Fhedziha ndi vhona u nga nyambaro i fhambana musi vhathu vha vha songo ambara sialala, vho ambara zwine vha ṱoḓa. I zwi ndi zwine vha ita uri vha ambare tshiṅwe na tshiṅwe, tshine vha ṱoḓa vha sie lukanda lu ngaho kana maḓamu nnḓa, kana vha siye zwi rumbi nnḓa.

Zwiambaro zwa sialala zwine zwa ambariwa musi hu na mbingano ya mvelele, ndi miṅwenda, dzirokho dza miṅwenda na dzi hemmbe dza miṅwenda, dzine dzi sumbedza u ṱhonifha ha sialala.

Ndi ḓi pfa ndo takala nga maanḓa, ndi ḓi pfa ndi wa nṱha nda nga maanḓa, ndi ḓi pfa ndi wa ndeme, ndi ḓi pfa ndi wa khetheaho u ambara zwiambaro zwa sialala kha zwimima zwo khetheaho.

Ee, zwiimiswa ndi zwa sialala zwi kha ḓi vha zwa ndeme kha musalauno naho ho no ḓala dzi fashion, fhedziha sialala i kha ḓivha ya ndeme, i sumbedza vhubvo ha muthu.

Dzi malabi a miṅwenda na pattern dza dzi tshaka tshaka.

Mushumo une wa vhulunga ha u ita calendar zwa sialala ndi musi hu na mutshato, hu na , hu na u kuvhanganya ha.

Ee, vhanna na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwo fhambananaho nga uri vhunzhi ha vhanna vha ambara zwiambaro zwi itiwaho nga dzi nga mikumba kana zwo to u pangwaho malabi pattern ṱhukhuṱhukhu i ne ya kho u sumbedza ṅwenda. Ngeno vhafumakadzi vhunzhi ha zwiambaro zwavho zwi tshi to u vha miṅwenda nga zwone zwine zwo fhelela hu sina mikumba.

Tshiṱori tshine zwiambaro zwanga zwa sialala zwa tshi amba nga ha vhufa hanga ndi vhona u nga ri zwi amba vhufa ha u takala, vhufa ha muthu wa u dzula o takala, muthu o pfumaho.

Zwiambaro zwi sialala zwi sa tshifhiwa musi muthu a tshi kho u tshata kana a na party.

Ee, tshifhinga tshe nda vha tshi tsha musi ndi tshi kha ḓi to u vha kusidzana kutukutuku, madamu a saathu u to u mela zwavhuḓi, ndi tshi ambara sheḓo na miṅwenda ndi songo ambara tshikipa, ndo ḓi to u ḓi .

Fashion yo shandukisa vhathu vhanzhi nga maanḓa, yo ita uri vhathu vha ṱoḓe u ambara yone fhedzi na uri hune hu vhe hu na vhathu vho no kho u i ambara.

Ee, vha funesa zwiambaro zwa zwiṅwe zwa sialala, zwiambaro zwa sialala zwi khavara muvhili zwi hone izwi zwa zwino zwi na u sia muvhili nnḓa, u sia maḓamu, dzi thumbu na zwirumbi nnḓa.

Musi hu tshi tshatiwa, huna mutshato nḓila dza sialala zwiambaro u ḓo wana miṅwenda yo nga shira yo no to u nga shira, zwine zwa vha zwo ṱanganyiswa.

Thikhedzo iyi i thikhedzo dza u ngauri vhathu vha vha kho u ṱoḓa u ambara fashion i ne ya .

Ndi vhona i tshi to u vha tsemano kha sialala ngauri a hu ngo fanela u zwi ambarisa zwone, fhedziha ndi fashion ahuna zwine wa nga ita.

Ee, zwi kho u rengiswa u itela zwimima zwa musalauno mitshato, dzi party, u ya ngauralo ngauralo. Ngari vhunzhi ha vhathu vha vhonisa vha vhonisa sialala ḽavho u ṱongisa sialala ḽavho nga kha zwimima.

A thi vhuyi nda ṱuwa ndi tshi zwi controller, ndi ndi tshi tou vha fifty fifty percent ngauri mvelele ndi mvelele i ne ya dzula i malofhani. Ndi fashion dza tshi zwino ndi to u vha na vhutanzi ha uri fashion i ne dzine ndavha nadzo ndi fashion dza ano maḓuvha hoṱhe na dza kale. Ndi mu sialala ha sialala yanga na kale na kale.

Ee, ee, mutsiko u a vha hone arali tshi kho u dzula na vhathu vhane vha dzulela u ambara sialala fhano dzulela u amba u ambara zwithu zwa sialala. Fhedziha a si a zwi to u vha kha nnyi na nnyi zwau ambara sialala musalauno.

Ndi vhona vha na ṱhuṱhuwedzo ndi vhona vha na ṱhuṱhuwedzo khulwanesa ngauri fashion ine nda i ambara ndi taila ndi ita tshitaila tshine nda vha ndo no tshi vhona kha vhathu.

Ndi humbula uri fashion ya zwino i phumula mvelele ngauri thusi u isa phanḓa lini, i vha i kho u ṱoḓa u bveledzisa zwinzhi zwine vhathu vha tea u takalela u zwiambara nga vhunzhi.

Mushumo wa khotsi muṱani ndi u tsireledza muṱa wavho ndi u vha na vhuṱanzi uri muṱa wavho wa u khou lala wo eḓela ndi u shumela muṱa wavho ndi ndi ralo ngauri miṱani minzhi khotsi ndi vhone muṋe wa muḓi ndi vhone ṱhoho ya muḓi.

Mushumu wa mme muṱani ndi u vha na ndavha na muṱa wawe, ndi u vha na ndavha uri o bikela muṱa wawe, ndi u vha na ndavha uri muṱa u dzula wo kuna.

Zwine nda hula ndi tshi tendelana khazwo kha sialala kana kha mvelele yanga ndi nga tori muthu u tea u thoma a fara minwaha ya tweenty one yeze nga a sa athu thoma u ita zwa u tamba na vhatukana.

U dzhia khavho wa shela maḓi wa kulukusha maḓi aḽa u tshi ma shela mulomoni u tshi ma pfhela u tshi amba zwine wa kho amba ngo ralo ngo ralo.

Nḓivho ya uri muthu u tea u ṱhogomela muvhili wawe muthu u tea u vha na vhuṱanzi uri o ambara zwiambaro zwilapfhu ha kho swa nga ḓuvha ha khou tambesa na vhatukana.

Ndi vhona ungari u itela u vhulunga na u tsireledza luambo lwashu sa mvelele ndi u isa phanḓa na mvelele yashu ra sa tende mvelele yashu i tshi representiwa zwiṅwevho.

Ee, luambo lune nda lu amba lu ṱalusa mvelele yanga nga vhuḓalo lu ṱalusa uri mvelele yanga ndi mvelele ya hani, ndi mvelele ine vhaṅwe vha i takalela naa ndi vhona ungari u kovhelana u kovhelana ha nyambo yanga ndi zwa ndeme nga maanḓa zwi ita zwa vhulunga luambo lwanga kha shango ḽa hashu ḽa ṋamusi. Ngauri hu na nyambo nnzhi kha ḓuvha maḓuvha ano na vhaṅwe vhane vha ḓo aluwa vha sa khou dzi ḓivhadze nyambo zwino vhulunga nyambo yanga zwi ngavha khwine.

Musi vha tshi bika mashonzha vha tea u thoma ngo u ma vhea maḓini o fhisa vha thoma vha matanzwa a bva tshika yoṱhe ine ya vha hone u bva afho vha nga konaha u thoma ngo u ma gwagwamisa uri lukanda lunge lu khou ṋokuluwa nyana, ubva afho vha nga ma bvisa maḓi vha shela mapfhura, vha shela ṱamaṱisi na nyala ḽavho vha vhuyedzedza mashonzha awo vha ritha vha tshi rembulusa u swikela a tshi vhibva.

Zwiḽiwa zwine zwa bikiwa vhuponi ha hashu ndi mashonzha, tshidzimba, thophi na zwiṅwe dzo vhalaho.

Musi ndi tshi bika magulu ndi thoma nga u ma ṱanzwa nda mabvisa mavu oṱhe u bva afho nda kona u magwagwamisa nda ma gwagwamisa lwa dzi awara dzine dza swika awara mbili kana tharu u swikela a tshi to vhibva vhibva, u vhibvani hau nda kona u shela nyala nda shela ṱamaṱisi nda engedza maḓi a muthotho.

Zwishumiswa zwi ngaho dzikhali muliloni na ḓirifuthi.

Ndi vhona u nga ha vhaaluwa vha nga gudisa vhaswa u bika zwiḽiwa zwa sialala nga u tou vha gudisa musi hu tshi khou ḓo vha na mishumo kana dziphathi kana nga ḓuvha liṅwe na liṅwe vha sokou vuwa vha vha gudisa.

Mitshelo, miroho, zwiḽiwa zwa pfhushi.

Ndi mushumo wa chartted accountant oyu mushumo ndi nga takalela ngauri u na tshelede nnzhi nahone u ndo ita accounting lune nda i takalela ndi pfha ungari oyu mushumo arali ndi kho shuma wone ndi nga dzula ndo takala.

U ya nga ha nṋe ndi vhona mishumo yoṱhe i tshi lingana ndi vhona mishumo yoṱhe i ya ndeme nga arali hu uri arali mishumo yo vha i si ya ndeme ya ḓovha isiho fhano shangoni.

Ndi vhona unga zwi bva kha uri ndi tshaka ya muvhuso mufhio arali ri khou amba nga ha vhathu vhane vha shumela muvhuso wa bada nṋe ndi vhona ungari vha vha si khou shuma zwavhuḓi, ngauri dzi bada vhunzhi hadzo dzi vha dzi tshi kha ḓi vha na magodi ngeno vha tshi khou ri fhulufhedzisa uri dzi ḓo luga.

Zwi khou itiswa ngauri vhunzhi ha vhathu a vhongo ya tshikoloni na uri fhano South Africa mishumo minzhi ine ya vha hone i vha i khou ṱoḓa dzi qualification dzine vhathu avhanadzo ngori vho litsha tshikolo vhukati.

Ndi vhona unga u itela vhaswa mishumo vha nga advertiser mishumo minzhi vha fhedza vha dzhia vhaswa vhathu askies vha thoma ngo vha ṱireina uri kha iyo mishumo.

Ndi vhona u nga kha nṋe mushumo u ne ndi nga si vhuye ndi u shuma ndi mushumo wa u fhaṱa ndi vhona u nga ri ngori ndi mushumo wa vhathu vha tshinnani ndi mushumo une u nga mbalela nṋe.